Iinkampani zeefowuni into ezinokuyenza ukuze abantu abathetha isiXhosa bakwazi ukunika imiyalelo ngokuvakalayo kukuba kwenziwe ushicilelo lwesiXhosa njengoko izinto ezininzi apha kwifowuni zishicilelwe ngolwimi lwesiNgesi. Kube khona ushicilelo lwelwimi lwesiXhosa okanye umntu lowo xa eyothenga ifowuni abuzwe ukuba loluphi na ulwimi akwaziyo ukulithetha nakwaziyo ukuba asebenzise lona ukuze ifowuni iphumeze umyalelo ovakalayo. Bakwazi ke ngoku ukumenzela le nto kuthiwa zii-settings ukwenzela uba athi xa esebenzisa ifowuni le yakhe asebenzise ke ulwimi olu akwazi ukuluthetha kakuhle.

Ndikhe ndabona uphumo olubi lweendaba zobuxoki. Ezi ndaba zayizindaba ezimalunga nokurithrentshwa emsebenzini. Ndathi ndifika ndafika abantu bemaxhaphetshu kuphithizela kusihliwa kunyuka besithi abantu bethuna umsebenzi yaphela, sizawuthini na. Nam ke ndafika ndaphaphazela apho ndangayazi uba mandiqale ngaphi ngoba ndizixelele uba xa uphela ngoku lo msebenzi ndizawuthini. Kanti kuyo yonke loo nto leyo akho bunyani kuyo. Akukho mphathi uthe uzawurithrentsha bantu, koko abantu bayazicingela kuba babebona indlela izinga le-sales ezehle ngalo kwinkampani.

Inengenelo kakhulu i-app yokuthumela imiyalezo efowunini ngakumbi le siyibiza ngoba nguWhatsApp ngokuba umyalezo ufikelela kwangoko nikwazi uba nithethe nomntu ninxulumane omnye ekwenye indawo nomnye ekude, futhi yona ayinankcitha mali ininzi. Ukuba unale nto kuthiwa yidatha uyakwazi ukunxibelelana nomntu, kunjawunje kule mihla ngoku xa lo mntu naye enayo le app yalo myalezo niyakwazi uba nifowunelane ningakhange nichithe airtime.

Ndakhe ndafumana mna umyalezo wokuba ndizawuba ne-interview. Ngelo xesha andina-airtime, andikho nakwi-intanethi, andinadatha. Yabe ke ngoku imibuzo le idwelisiwe endizobe ke ndiphendula phantsi kwayo. Ndaqonda uba yeyi andizazi uba ndizawuthini kodwa funeka ndenze icebo ngoba ixesha lalibekiwe uba ngexesha elithile funeka ndibe ndikwindawo ene-intanethi ngoba ke udliwanondlebe olu sasizoba nalo laliza kuqhutywa ngale nto esiyibiza ngokuba nguZoom meeting. Ndabaleka ndaya kwivenkile ethengisayo ekufutshane apho ke ndafumana khona i-intanethi yamahala ndakonektha khona, ndakwazi ke ngoku unxulumana nabantu aba babezokwenza udliwanondlebe kunye nam.

Ndicinga uba umntu angakwazi ufunda olunye ulwimi ngokubukela iinkqubo eziveliswa kwiinkonzo zostrimisho. Into ebangela uba nditsho yintoba nam ezinye iilwimi ndizifunde ngokubukela. Kulula kakhulu ngokuba uye ujonge indlela le benza ngayo abantu. Umzekelo, ukuba mhlawumbi ngabadlali beqonga banelo lwimi lithile balithethayo uyajonga nje intshukumo le bayenzayo ube ke ngoku sowuzalanisa noku bakuthethayo emlonyeni. Kwezinye ke iinkqubo ezi eziye ziveliswe yinto yoba apha ngezantsi kuye kube khona inguqulelo mhlawumbi, ukuba sithi mhlawumbi lulwimi lweAfrikaans kuye kubekho inguqulelo yesiNgesi. Wena ke ukwazi ke ngoku uba ukwazi uziguqulela kolu lwimi lakho ulwaziyo okanye ufuna ukuluandastenda. Loo nto siyibiza ngoba zi-subtitles.